Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane ke ne ke itumetse thata. Ke ne ke le motlotlo ka nna, ke ne ke fofela kwa Gauteng ke ile go jela nkoko wa ka nala.

Ga se toto yame go ipona ke pagama sefofane, fela go pagama sefofane go a itumedisa. Ga gona sefofane se nka reng nka rata go se pagama, gonne ke bona di tshwana.

O tlile go reka ticket-e mo internet-eng kgotsa o ikitsise ka namana. Fa o tsena ko boemela fofaneng, o ye ko seteisheneng sa gago o botsisise ka ticket-e e o ya lefelo le o yang ko teng. Ga ba fetsa go go bontsha o ye ko teng, o tsene mo teng mo sefofaneng, fa e le gore go setse go ipakanyetswa go tsamaya.

Dibese di thusa bagodi thata gantsi ga ba gotse ba dirisa tsone. Ga gona bese e ke sa di rateng ka gonne tse tsotlhe di siame di siametse tiriswa.

Karata e e botlhale e ka latlhega kgotsa mongwe a i utswa a e dirisa ko boemong ba go.

Ga nna mokgweetsi yo o siameng wa bese ke go ela tlhoko melao ya tsela. Le go thusa batho ba botlhe ba kgonang go tsena mo beseng, le go netefatsa fa re tla kgona go tsena re siame go ya tirong.

Ga go na le strike e bangwe ga ba kgone go ya medicine, ka gonne dikoloi ba di tswelela go tsena le go tswa. Mme badiredi ba dibese fa ba strike-a bontsi ga bo kgone go dirisa transport-o e nngwe, gantsi ba bo ba na le karata e botlhale ya bese.

Dibese di tsamaya ka nako e rileng ka gonne go na le ditekisi tse di tsamayang ka nako e nngwe. Nka dira gore ke kgone go ema sentle go fitlha ke tsena ko ke yang teng.

Nkile ka siwa ke bese ka ntlha ya go sa kgone go fetsa ka nako. Ka ne ke ne ke tsogile morago ga nako, ke le thari ka jalo bese e ne ya ntshia.

Go kile ga nna le ditshupetso tsa bese, di ne di a ama batsofe thata ka ba ne ba sa kgone go dirisa dibese. Le ba bapagami ba bangwe ba dibese ba ne ba seke ba kgona. Mme karata ya bone e e botlhale ya feleletsa e tswile mo nakong le mo letlheng.

Go le gantsi mo metseng go a be go sena tsela e e siameng ya gore dibese di ka tsamaya, ka jalo ga di kgone go tsamaya ka gore go sena sekontiri.

Koketso ya tlhwatlhwa ya bone ya ngwaga le ngwaga ya tirelo e santse e le ko tlase le ga jaana, ka jalo ga ise re amega thata go ka kgaotsa go dirisa bese.

nka e lekanya go tla go le lesome ka gonne bese e tlhwatlhwa ko tlase, e tsamaya ka nako, o kgona go tsena ka nako mme e pega batho ba le bantsi. Ka jalo lotlhe le kgona go e palama la go dira tsotlhe tse le batlang go di dira.

Nka utlwa pelo yaka e le botlhoko gonne nka tshwanela ke go fetola transport-o ka dirisa ditekesi. Mme thekisi e na le tlhwatlhwa e kwa godimo, fela ke tlabe ke sena se sengwe se nka se dirang e fela go amogela.

Re, bontsi ba rona re tsamaya ka dinao go ya kwa dishopong, go ya tleliniking go ya police station-e jalo le jalo.

Go ema fa go na le koloi e e tlang, go lebelela ka fo mo lema Ka go moja, ka fo molema gape pele ke ka tsamayma.

Dikotsi tsa tsela go thulwa ke koloi mme ka jalo o ke ga o ka itlwaetsa go leba ka mo matlhakoreng, pele o tshela koloi. Ka gonne batho ba bantsi ba mo lebelong go ya kwa tirong mo mesong.

Fa o sa bone dikoloi tse di tlang o ka feleletsa o le mo kotsing ka baesekele ya go di go thutse. Mme ka o le mo tseleng le dikoloi di ka feleletsa di go tlhagisetsa kotsi.

Go fokotsa pharakano fa dipone tsa mmila, di sa bereke go ka felela tsa go na le dikotsi tsa tsela.

Go nna le pharakano e ntsi thata fa pula ena, ka gonne ba ba sa bone mo seiponeng sa koloi, fa kwa tsela e yang teng e lebileng teng se se diragalang kwa pele.